Mokgweetsi o tshwanetse go ntsha le gore koloi e a e e ne e le camera gore batho ba kgone go nna safe.

Melao e e tla go sireletsang fa o tsamaya ka terena, ke fa o ka lateledisa melao eo morago e e beilweng ya gore ga o a tshwanela go namela terena e tsamaya, ga o a tshwanela go taboga mo godimo ga tsela ya terena ebile o tshwanetse wa itshegeletsa fa o le mo tereneng kgotsa o dule mo fatshe.

Fa go ka diriwa App e ya dibese, batho ba tla itse mosola wa go dirisa dibese mo nageng ya rona.

Lebaka ke gore, re itse go itsiwe gore mongwe le mongwe thoto ya gagwe ke thoto e feng, e na le eng se e leng goreng ga se ka fa molaong go ya ka molao wa tiriso ya dithoto or molao wa go ka tsamaya loeto le le telele.

Puso e tokafatsa mela jang ka baakanyetsa tiragalo eno, ka go ka tlhabolola mmela mo ditseleng ya puso mo bapagami ba dibaesekele ba tlileng go tsamaya teng.

Go na le pharologano magareng ga dithoto fa gare ga metseselegae e lemetsesetoropo.

Lekwalo le le tsenyiwang mo dithotong fa go fofiwa ke lone le le tla go thusang go ka bona dithoto tsa gago fa o timeletswe or e mongwe a di tshotse ka phoso.

Fa go bofiwa o ka bona se sengwe le sengwe mo lefatsheng.

Ga ke akanye gore go ka nna le go ka fokodiwa ga dingwaga, ga ke bone go le botlhokwa.

Bagolo ba nna le kitso ka gonne dipalangwa ba di kwala mo dipampiring ba dipolaka mo dikoloing.

Bagodi ga ba tshwanela go duelela dipalangwa, ba tshwanetse gore ba nne le ditekete tsa go itshupa gore ke bagodi.

O ka itsise bajanala dilo tse di botlhokwa mo toropong ya gago.

Tse dingwe tsa dilo tse di tla dirang gore o ikutlwe o babalesegile di setse di le teng mo App-eng ya go palama didiriswa tsa bosigo ka gonne o kgona go ka romela tsela e o tsamayang mo go yone ya ko o mongwe wa leloko la family.

Ditlhwatlhwa di tshwanetse go fokodiwa mo dipalangweng tsotlhe, go akaretsa le mo go borra-ditekesi.

Go tsamaisa dithoto ka mokgwa wa terena go botlhokwa ka gore go tila dikotsi tse dintsi tse di diragalang mo ditseleng ka lebaka la di teraka.

Ke maikarabelo a mokganni.

Fa go tla romelwa kitsiso mo mafaratlhatlheng.

Dibese di tla be di le botlhokwa thata mo bagolong go tswa kwa metseselegaeng ka gonne di tla be di ba tsaya ka nako, di be di ba busa ka nako go ya ka tsela e e beilweng ntle le gore di ba tatele or di ba siye kwa morago.

Thulaganyo ya phokoletso e tla tswela bagodi mosola.